Uqala kwayo kwakungekho lula kum ndandisoyika, ndinalo nexhala. Ndinexhala lokuba mhlawumbi njengoba ndilapha eteksini okanye ndisendaweni enabantu abaninzi nam ndingosuleleka. Kodwa as ixesha lihamba and kufakwe nento yobana kumele sime mgama kunabantu, loo nto ndayiqonda uba inako ukusikhusela. Kwakungekho lula nyhani kodwa ngokuthobela imithetho karhulumente yokuhlamba izandla kunye nokungasondelani nabantu, ungabaphathi, kwakukukhusela nyhani. Ndingathandi unxiba i-mask kodwa ke kuba kwakunyanzelekile kwaye kwayeyona into ibalulekile ebekumele ndiyenze, kwakulula ngam ubana ndiyinxibe because kwakumele ndithobele. So ndandiyiqonda uba ukhuseleko lwam luxhomekeka ekubeni ndinxibe i-mask, ngoko ndaye ndayenza loo nto and as ndiqhubeka ndiyinxiba ndaye ndaqhela.

Luxinezeleko kodwa ke waye wafuna undinika iZopax ukuze ndikwazi ukumelana naloo enzayethi ndandinayo. And yayilelaa xesha leCOVID so nyhani ke izinto zazinintsi ezazistresa, ukuswelekelwa ngabantu bethu esibathandayo kunye nokubona indlela abantu abanintsi beqhubeka besifa ngayo, nokungayazi uba ingomso lizoba banjani, so kwakuxhalabisa kakhulu. Kodwa ugqirha yena wafuna ukuba ndisebenzise itritimenti ukuze ndikwazi ukuba rayithi kule meko kodwa ke nam zange ndale, ndaye ndayithatha kuba ndandibona into yobana andinokwazi ukumelana nexhala. Kodwa ndaye ndaba rayithi ekugqibeleni.

Ngokuqhelekileyo iye ibe ngumntwana khe kufuneke aqhubeke efumana izitofu zokhusela izifo ezifana nepholiyo kunye nezinye izifo abaye abantwana abachanabeka ekubeni bazifumane ngoxa besebancinci ezifana ne-rotavirus kunye nezinye ke ezinokuba yingozi. So kuye kufuneka aqhubeke esiya ekliniki mhlawumbi kanye okanye kathathu ngonyaka ukuze afumane ezo ezo zitofu ukuze akwazi ukukhusela naso nasiphi na isifo mhlawumbe esifana nee-measles, ipholiyo kunye nezinye izifo ezinokubeka ubomi bakhe emngciphekweni. Izifo mhlawumbi ezinokumkhusela kwi-asthma nakwi-eczema mhlawumbi.

Kunoyichaphazela ngoba akuyonto ilula ukukhuliswa umntu omdala okanye ukunyamekela umntu osekhulile kakhulu. Ngokomzekelo, badla ngoba nochuku, badla ngongafuni utyiswa, badla ngongafuni nokutya mhlawumbi bangabi na-aphethayithi. Loo nto isenokubangela ixhala kuwe wena mntu umnyamekelayo, loo nto ize yenze mhlawumbi into yobana ungakwazi ukuhlaliseka, usoloko mhlawumbi uhlale unexhala because ukhathalele lo mntu, awufuni asweleke. So xa engafuni ukutya ukwenza ixhala elingakumbi and ufuna umtyisa iipilisi, so awukwazi umtyisa iipilisi engakhange atye. So ezo zinto zinokubangela ixhala and zinokubangela into yobana ngoku xa uhleli nomnye umntu usoloko ungumntu ontshingintshingi ongafuni uthetha nabantu okanye umntu oqumbileyo because kukho lo mntu usoloko uhlala naye onezi mpawu.

Ngokuqhelekileyo endiye endiye ndive ngazo kukubana mhlawumbi kukushiya amakhandlela okanye izibane zeparafini zingacinywanyanga. Okanye kuba kubanda ngoku kusewinta, loo nto inokubangela into yobana abantu alayite iimbawula babase kwimikhukhu yabo, so basenokozela while beshiye ezo zinto then zokuqalisa umlilo. And ke ngoku mhlawumbi into enokuthathelwa amanyathelo kukubana xa benokwenzelwa umbane okanye bafakelwe, benzelwe izindlu, loo nto inoba ukucutha okokuqala ukwanda kwale. Then if ever there's no way ukuba bangenzelwa, akukho indlela into yobana bangenzelwa izindlu, bunokuncendwa ngokuba babe nombane okanye babe nombane ophathekhaya ozokwazi ke ngoku ukunciphisa izinga lwemililo endaweni enamatyotyombe.

Kaloku siyayazi into yobana ngokuqhelekileyo amadoda okokuqala adalwe into yobana beziintlokontsapho emakhayeni ethu, adalwe uba ibe ngabo athatha athatha ukhokelo kwiintsapho zethu. Ngoko nawo asenoziva ke ngoku kungekho yawo, engangaxatyiswanyanga kwaye asinoziva ehlazekile nangakumbi xa exhatshazwa ngumntu wesini. Ngoku xa kufuneka mhlawumbi eyozichaza okanye eyochaza ngaphambili into yobana ayaxhatshazwa banovakalelwa into yobana abantu bazohlekisa ngabo okanye mhlawumbi bavakala into yobana ababalulekanga okanye akukho yabo, abanamandla because ayiqhelekanga into yokubana ibe yindoda ebuthathaka kunonkosikazi. Kodwa ke kuba ngoku siphila kweli hlabathi linje, ezo zinto ziyenzeka and ke ngoku nabo kumele bazive bekhululekile ukuchaza xa bexhatshazwa.

Ndingalisela xa ndiliphathelwe ngumzali wam kwaye ndiqinisekise into yobana ulikhe emlanjeni kwaye sendisuka umbona elisetyenziswa into yobana eli yeza liyanceda. Ngokomzekelo amayeza afana nephozi, ngokuqinisekileyo yona ndiyakwazi uba likhiwaphi kwaye linceda entwenini so ndingalisebenzisa xa lisuka kumzali. Kodwa linokoyisa xa lisuka komnye umntu endingenalwazi nolwazi ngaye because ezinye mhlawumbi izinto ziyathetha, mhlawumbi loo nto ibe mhlawumbi ingahambiselani nendlela mna izinto endizibona ngayo. Kodwa xa lisuka umzali wam ngokuqinisekileyo ndingalisebenzisa ngesazela esikhululekileyo ngoba ndizawube ndiyiqonda into yobana ucingela iimvakalelo zam kwaye ufuna undibona ndiphilile kwesisisu ndinaso. Ingakumbi xa mhlawumbi iyeza lesilungu lingafumaneki then nolisebenzisa eli lesiNtu ukuba umzali uthi lirayithi.